Re di kenya koloing e tsamaisang disebedisa tseo e di isang mo di dulang teng, tulong eo re tsebang hore e hlokometse haholo hore disebediswa tseno tsa rona di se ke tsa lahleha.

Re qala ka ho ikwetlisa le sehlopha sa ka, mme re fumane ditsela tse ngata tsa ho etsa hore sehlopha sena sa rona se tswelle pele. Ebe re ke ena le di-internet-eng, re shebe ntho tse ding tse ka etsang hore sehlopha sa rona se tswele pele ebile se atlehe. Ka hoo, re tlo tseba hore sehlopha sena sa rona sa Esports se kgona ho tsamaya hantle mme re kgona le ho hapa tse ding tsa dintho.

Le a tseba hore ho bohlokwa jwang ho ikwetlisa. Ho ikwetlisa ho etsa hore mmele wa hao o dule o le hantle, o phetse hantle le masapo a mmele a tiya. Ebe le mmele wa hao le kelello e kgona ho sebetsa hantle hobane mmele wa hao le yona kelello di dula di le malalalaotswe hobane o dula ho ikwetlisa le madi a dula a matha hantle ka tsela. Ebe ho dula o shebane le mohala wa hao, ho o kwalwa kelello nthong tse ding hobane o dula o shebane le ona ha o na e nngwe eo o e etsang. Empa hee, ho ikwetlisa ke ntho e bohlokwa haholo hobane o kgona ho lokolla monahano le kelello e nahane ka tsela e hantle mme ebile mmele wa hao o dule o le hantle, o hlwekile.

Dumela ntate, leponesa. Ke tlo kopa thuso ka ho fumana thepa ya rona ya ho ikwetlisa jwalo ka ha utswitswe. Re bona hoseng tjena ha re tsoha. Re lahlehetswe ke thepa e ngata haholo e leng, dibolo tsa rona tsa ho ikwetlisa, dikgathi, di-cone le dipalo tsa rona le tsona di lahlehile. Thepa ena ya rona ha e felletse kaofela, e ka etsa tjhelete e makgolo a mahlano kaofela. Re lahlehetswe haholo ebile re tlo kopa thuso ho lona, hobane ha re a di fumana ha bonolo ntho tsena ebile ha re kenyelletsa le dipalo tseno, tjhelete ya teng e ka etsa sekete kaofela.

Mmuso wa rona o re tshehetsa ka ho re fa disebediswa le thepa eo re e hlokang hore dihlopha tsa rona le mo atlete a rona a dule a le hantle mme a kwetla hantle ka nepo. Ebe dipehelo tsa bona ke hore thepa ena ba re nehang yona, re e sebedise ka nepo ebile re thuse le batjha ba rona hore ba atlehe ho tsena tsa dipapadi.

Kotsi ya teng ke hore batho ba bangata a kekebe ba tseba ho bapala dipapadi tse ding hobane tlabe ba le mehaleng ya bona, ba shebile dipapadi tsena ba di bapala le hona mehaleng. Empa ha ba tlameha hore bona ha ba di bapale ka mmele ya bona, ba tlo hloleha hobane hangata tla be se ba tlwahetse ho bapala dipapadi tsena difoung.

Ho five cards eo ho akgela karete e nngwe le e nngwe fatshe, empa dikarete tse ka letsohong di tlamehile di dule di le hlano, ka ha o ntse o aha dikarete tse o di hlokang hore o hape papadi. Mme o ka kgona ho nka karete e fatshe ha o bona hore o wa e hloka mme o lahle e nngwe e o sa e hlokeng hobane di tlameha ne dule di le hlano. Ha e le crazy yona ho crazy eight o tlamehile o dule o akgela karete e tshwanang le e bapetsweng fatshe ka mmala le ka dinomoro. Mme le ka matshwao a teng haholo hobane ke ona a sebetsang. Jwale ho sebetsa matshwao di le tsona dinomoro.

Tsona ke ikutlwa hantle ka tsona hobane hangata di hlaha jwalo ka dipapadi tseo re di bapalang kamehla. Ebile di monate haholo. Tse ding tsa tsona di etsa le hore monahano wa hao o nahane haholo hobane e be le dipapadi tse bapalang ka kelello ya hao.

Ho ikwetlisa ho thusa haholo ka ho etsa hore kelello ya hao e dule e nahana hantle mme le mmele wa o dule o le malalalaotswe. Ke ithutile tse ngata ka ho ikwetlisa ho tshwana le ho tshwara nako hobane ho ikwetlisa ho tsamaya ka nako, hoba wa tseba hore ka nako e itseng ebe se ele nako ya hore o lo ikwetlisa. Mme le hore tse ding tsa ditho tsa mmele o kgona ho di lokisa ka ho ikwetlisa mme le hore o etse ntho tse itseng hore ntho tseo o di hlokang mmwleng di kgone hore di etsahale.